Ke hore le nna ke share-ele bana ba bang hore ba kgone ho dira tse ba di dirang ka data.

Ke hore wa ka mmino ba o letja ka Sontaga. Ke moo mmino o ho tloha mesong, ho fihla le dikela.

Ke go bona di-movie le ditaba gore ho go dirahala eng mo lefatsheng?

Ke gore ba tseba gore di-Wi-Fi di teng, batho ha ba sa reka di data. Jwale ba bona ele monyetla o mobotse wa ho oketsa data ya bona.

Tseba ruri. Ba dira tjhelete ge batho ba lebeletse movie ya bona, ene data ya bona ya fela.

Ke dikoranteng. Moo dikoranteng bana le ho ngwala maka.

Nka mmotja gore . Nka mo jwetsa hore ntho ae dirileng ke phoso. Tshwanetje re dule fatshe, re kgalemane ka phoso eo ae dirileng or eo le nna ke .

Ke tseo di keneng nou tsa makula ka hore ba utswitse language ya ka mo Afrika. Ba shumisa Sezulu ho bolela mo movie-ing wa bona.

Nka ya ho balatedi ba naha ya borena ka yo botsa gore ho dirahalang e se ba lokele Wi-Fi ko extension two ka hore le bona ba e tlhoka.

Nka tsamaya ka yo founela batho ba dikoranta le batho bao ba reka le ditelevishene. Ka tlo bolela story sa ka hore ho etsahala .

Nka ba tlhalosetsa, ka ba botsa ka mokgo ke berekisang sellathekeng sa ka gore di-social media hore ke di sebedisa jwang? Ke save data ya ka.

Ke tja porafete, ke tjona tseo di tlhabolletsweng ka gore tsona di ya tshepahala. Ha ho tshwane le tsa mmusho.

Nka dira hore ke be le data sellathekeng ya ka gore ke kgone ho di moo sellathekeng sa ka ka .

Ke gore matjatji ana batho a ba sana tlhompho. Ba dia se ba bonang hore se right. Ene a se ya tshwanelo moo nageng ya bo rena ka gore ae rute bana ba rena tlhompho.

Ke gore matšatši a di-Wi-Fi ba di oketsa ka gore batho ba shumisa tsona ka metlha le matsatsi.

Eya, kena le yona ka moo mogaleng wa ka. Mara ha ke e ka metlha le matjatji ka gore ke boloka data ya ka.

Nka ba nka ba jwetsa gore Wi-Fi ba ka e thola moo App-ong ya rain. Hona le Wi-Fi tje ngata tje baka di tholang. Ke tla shumisa mogala wa ka, ka ba bontsha gore e tholahala kae?

Ke gore a tsamaye a ye Department of Home Affairs-e. Ke koo a tlo e thola teng.

Ke ikutlwa gampe ka gore ha se ba phethe ntho e ntho e ba re tshepisitjeng yona. Ene nka kgona gore ke ba ise ditelevisheneng, di radio-ong gore ba kgone go mpha ya ka ka gore ke e pateletse.

Ke gore nka ba jwetsa gore nka thaba kudu ge nka kipona ke tswelela mo televisheneng ka mmino wa ka. Ka gore ke ao rata and ke nyako tswela pele ka .

Ke gore ebile ka tsamaya ka ya ka moo next door gore le bona bang connect-e. Ke ba lefele tjhelete ka .

Aowa ha se nnete ka gore tje dingwe ba ithomela tsona di tjeho. Ene ba ngola maka ka matjatji a mang.

Ke gore malema ke a tsebago ke Sezulu, Sepedi, le Sesotho, le Setswana, le Sevenda le Sechangane. Tse dingwe ke di utlwa moo televisheneng.